Kungangulethela ingcindezi kakhulu ngenxa yokuthi abantu abasemakhaya abanalo ulwazi kakhulu nge-technology, manje ngeke bangikholwa ukuthi imali ngiyithumelile uma ngibatshela ukuthi ngithumele ngeselula. Bona bajwayele ukuthi imali, uma uyithumela kumele ugibele uye edolobheni lasemakhaya mase uyayifaka, hhayi le yamaselula.

Okokuqala uzobheka ukuthi uhola malini njalo ngenyanga noma ngesonto, okwesibili abheke ukuthi umalini osala nayo, okwesithathu uzobheka ukuthi unezikweletu ezingakanani khona ezobona ukuthi kukufanele yini ukuboleka imali.

Hawu, baze bangiphoxa e-Nedbank, le bhange engilisebenzisayo. Bebengasho ngani sonke lesi sikhathi ukuthi nabo bayakwazi ukulondoloza imali isikhathi eside? Ngoba ngabe kade ngaqala ukulondoloza imali yami kubona.

Ayikho into ebaluleke njengomshwayilensi wempilo ngoba akekho umuntu owazi ilanga lokudlula emhlabeni uma unomshwayilensi wempilo, uma sekukhona oshonile iwona owenza yonke into. Bathenga ukudla, bahlalisa isidumbu emakhazeni, bayasigeza, bayakungcwabela bona. Lokho kuyasiza kakhulu emalungwini emndeni ngenxa yokuthi imali ayisebenzi, imali yakho ayisebenzi kusebenza imali yomshwalensi.

Abantu baboleka izimali ngokweqile ngenxa yokuthi abakwazi ukusebenzisa imali ngokufanele, abanalo ulwazi lokusebenzisa imali. Yingoba ngaso sonke isikhathi behlezi becwila ezikweletini. Mina ngibona ukuthi isikhathi manje lapho khona abantu bezofundiswa ngokusebenzisa imali ngendlela efanele bangaze baboleke izimali.

Isikhathi esiningi ngijwayele ukuthumela imali emakhaya kuma wami, uma ngiholile ngivele ngithathe icingo lami, ngingene kwi-ephu mase ngithumela imali ekhaya, ave kushesha kakhulu kuyasiza futhi. Ngenxa yokuthi asikho isidingo sokuthi ngigibele ngiye eThekwini mase ngiyofa ngiyobafaka imali, yonke into ngiyenza endlini mase ngiqedile, ngiyafona ngisho ukuthi imali sengiyifakile, nakubona ifika ngokushesha.

Sawubona. Ngabe ihhovise le-UIF leli? Ngifisa ukusho inkinga yami engibhekene nayo. Ngiphelelwe umsebenzi, inkampani ebengisebenza kuyona isidilizile ngenxa yokuthi ibisingasayenzi kahle imali. Manje abanayo imali yokusikhokhela kwagcina ekutheni umsebenzi usiphelele. Babese besitshela ukuthi ikhona enye imali yethu esizoyithola i-UIF. Asifonele nina, ukuze nizosichazela kahle ngayo mayelana nayo. Yingoba-ke ngifonile, yingoba ngifisa ukuba nolwazi oluningi and ngifake nesicelo sami semali yami.

Ngicabanga ukuthenga indlu engizoqashisa ngayo. Ngenxa yokuthi ngifuna ukuba nemali ezongena ngaso sonke isikhathi. Into engikhathaza kakhulu ukuthi abantu abaningi bajwayele ukuthi ezinye iziqashi azizwani nokukhokha ngesikhathi, ezinye ziyabulala indlu yakho, ziyahluleka ukuyinakekela. Lokhu kungenza ukuthi ngigcine ngingasathandi ukuthenga indlu engizoqashisa ngayo.

Zinhle mnganami, ziningi izindlela zokukhokhela i-medical aid, ukuthi nje wena kumele uthathe lena eyodwa ozohambisana nayo nozokwazi ukuyikhokhela zinyanga zonke.